Uri azwongo fanela uri vhaaluwa vha shumise tshelede kana masheleni avho a mindende uitela uri vha wane dzilafho ḽa khwiṋe, ndi vhona unga arali vha tshi nga fhiwa dzilafho idzo nga mahaḽa zwi ngavha khwiṋe ngauri sa vhaaluwa masheleni ayo vha ngavha vha na zwinzhi zwine vha khou tea u zwi ita ngayo u ṱhogomela vhaḓuhulu, u renga zwiḽiwa na zwoṱhe.

Hai athi khou tendelana nazwo ndi vhona uri ndi khwiṋe muthu atshi ngaya vhuongeloni hune tshumiswa dzoṱhe ane hune anga wana tshumelo yoṱhe yo yaho ngau fhelela, u fhirisa ngauri a wane a ḓiselwe tshumelo ya mutakalo nga ngomu hayani.

Vhaaluwa vha tea u ṱhonifhiwa vha tea u ṱhonifhiwa vha tea u fhiwa ṱhogomelo yoṱhe, utea uvha na vhuṱanzi uri vhaaluwa vha khou ḽa zwiḽiwa zwire na pfhushi vha kho ṱhogomeliwa vha khou nwa na maḓi o linganaho.

Musi zwi tshiḓa kha u ṱhogomela vhaaluwa shango ḽi lavhelela ṱhogomelo yo teaho, tshirunzi na ṱhonifho nau swikelela ṱhogomelo ya mutakalo ya vhuimo ha nṱha, u ṱanganelana ha matshilisano nau dzhenelela ha tshitshavha fhedziha kanzhi kanzhi khwaṱhisedzo dzi a ṱahela nga ṅwambo wa zwishumiswa zwiṱuku u shandukiswa ha zwivhumbeo zwa miṱa, nau sa ḓivha ho teaho. Vhaaluwa vhahulwane kanzhi vha a sedzana na khaedu dza u wana ṱhogomelo ine ya swikelela ṱhodea dzavho nga muthihi nga muthihi, nahone mivhuso miṱa na zwitshavha zwi lwisana nau ṋetshedza dza thikhedzo yo eḓanaho zwi tshi sumbedza ṱhoḓea ya nḓila dzo ṱanganelaho, dzine dza vhea phanḓa vhuḓifari na vhuḓilangi ha vhahulwane vhahulwane.

Futhi ha avha koni u swika kha dzi kiḽiniki arali vha songo ṋamela goloi kana thekhisi, ndi ngazwo ndi tshi khou amba uri nga maanḓesa zwi tshiḓa kha sia ḽa mutakalo vhadzulapo avha na ṱhogomelo nnzhi ine vha ṋekedzwa yone nga muvhuso.

Uita uri tshumelo ya mutakalo i swikelele kha vhathu vhare na malwadze asa lafhei hunga dzhiiwa maga o vhalaho u khwiṋisa u swikelela ṱhogomelo yo khetheaho, u fana na ṱhogomelo yau fhungudza vhuṱungu zwi nga thusa u langa tsumbadwadze nau khwiṋisa vhuimo ha vhutshilo u leludza u tshimbila ha ṱhogomelo ya mutakalo nga kha vha vhaimeleli vha vhalwadze kana vha dzudzanyi vha ṱhogomelo. Zwi nga dovha zwa thusa vhathu nga muthihi nga muthihi kha u swikelela tshumelo dzo teaho zwiṅwe hafhu u engedza masheleni a tshumelo dza dza u ṱhogomela dza ṱhogomelo ya thikhedzo, u fana na ṱhogomelo ya hayani kana ṱhogomelo yau awela zwi nga fhungudza muhwalo kha vhalwadze na miṱa yavho.

Ndi vhona unga masiandoitwa ane anga bvelela kha mulwadze musi a tshi khou pfhukiseliwa vhuongeloni vhuṅwe, ndi uri vhulwadze vhuṋaṋe kana a tshi fhedze a khou a fhedze a khou ri sia ngauri u ḓovha asa khou wana tshumedzo kana mishonga ine a khou i ṱhoga u itela uri a kone u tshila.

Ee ndi vhona zwi khwiṋe uri vhathu avho vhone vha khou tambudzwa vhavhe vha kone u wana dzilafho ḽo khetheaho zwibadela, uri vha kone u u pfha vho tsireledzea vha haningei vha kone uvha na vhathu vhane vha nga kona u u amba navho nga zwine zwa khou vha dina, na zwine zwa khou vha itisa uri vhaḓi wane vha khou tambudziwa. Ngauri asi vhanzhi vhathu vhane vha nga kona u amba fhedzi arali vha zwibadele hune vha ḓopfha vho tsireledzea, vha nga kona u u amba zwine zwa khou vha dina na zwine vha khou ḓi zwa khou vha tambudzisa, na zwine zwa khou ita uri vha tambudziwe.

Maitele ane vhashumisi vha dzilafho dza HIV and AIDS vha a sumbedza musi vha tshi ḓa u dzhia dzilafho dza ḽavho, ndi uri kanzhi vha vha vha na nyofho nau shavha uri vha ḓo vhudziswa mbudziso nnzhi vhunzhi havho vha fhedzisela vha sa dzhii idzi dzilafho ngauri vha vha vha na nyofho ya uri vhathu vha ḓo zwiḓivha uri vha khou lwala heḽi dwadze. Ndi ngazwo ndi tshi vhona uri maitele ane vhashumisi vha dzilafho idzo vha masumbedza kanzhi ndi uvha na nyofho ya uḓo u dzhia dzilafho dzavho.

Nṋe ndi vhona miduba ine ya folwa zwibadela i songo fanela naluthihi, ndi vhona unga zwibadela zwi tea uvha na vhashumi vhanzhi nadzi wadi nnzhi dzine vhathu vha ḓori vha tshiḓa vha tshi khou ṱoḓa u ṱhogomelwa, muṱhogome ṱhogomelo ya vhalwadze ya malwadze ane avha navho vha kone u wana thuso ngori nga vhunzhi ndi kanzhi vhathu vha tshi ya vha vhuya vha songo wana thuso nga ndi nga ndavha ya uri huvha ho ḓala. Zwino ndi khou vhona unga miduba ine ya folwa yo fanela ivha i songo fanela naluthihi, vhunzhi ha vhathu vha fhedzisela vha tshi khou lala haningei zwibadela vha songo vha fhedza vha songo wana thuso vha wana thuso maḓuvha a tevhelaho ngeno malwadze a tshi khou ṋaṋa.

Ndi vhona huna phambano ngauri zwi tshiḓa kha maongelo a phuraivethe ndi vhona unga vhalwadze vha fariwa nga nḓila yavhuḓi zwi tshi khou ḓa kha uri vho badela dzi tshelede nnzhi kana vho badela masheleni manzhi uri vhavhe hafhanoni kha heyo phuraivethe, nga u sa fana na na muvhusoni u fana muvhusoni asi kanzhi u tshi nga wana vhalwadze vhuongeloni vha tshi khou fariwa zwavhuḓi, kana vha tshi khou fhiwa mishonga yo fanelaho kana mishonga yo linganelaho, vhunzhi ha vhuongelo ha muvhuso u wana na uri ahuna mishonga ine u ya nga kona u thusa vhalwadze, zwino ndi ngazwo ndi khou ri malwadze a vhukati ha muvhuso na phuraivethe huna phambano.

Ndi vhona unga tshumelo ya ambuḽentse ndi yavhuḓi arali ambuḽentse i khou swika nga tshifhinga, mara fhedzi arali ambuḽentse isa khou swika nga tshifhinga asi yavhuḓi ngauri tshifhinga tsha musi ndo vhaisala lwa vhuṱungu badi lwau ofhisa ndi tshi khou bva malofha asa gumi, ambuḽentse yo ḓo dzhia tshifhinga tshilapfhu uri i swike ho ḓo fhedzisela ndi tshi vho tou wana goloi ya mudzula tsini wa hashu uri vha kone uḓo dzhia a a ngise vhuongeloni. Tshi swika vhuongeloni nahone ambuḽentse yoḓi dzhia tshifhinga tshilapfhu vhunga ndovha ndi tshi kho tea u fhiriselwa kha vhuṅwe vhuongelo, zwe zwa ngita uri ndi vhe tsini na ho no fhelelwa nga vhutshilo hanga fhedziha yo fhedzisela yo swika naho yo swika u lenga, zwino ndi ngazwo ndi tshi khou uri ambuḽentse yavhuḓi ndi yavhuḓi kharali i tshi khou swika nga tshifhinga fhedzi arali isa khou swika nga tshifhinga asi yavhuḓi.

Tshumelo dza shishi dzi sedzana na khaedu khulwane musi dzi tshi fhindula kha khombo dza mupo, hutshi katelwa nau thithisea ha vhudavhidzani u tshinyadzwa ha themamveledziso nau thivhelwa ha zwishumiswa zwishumiswa uri u lugisela tshumelo, u lugisela tshumelo dza shishi ndi vhona unga zwi ngavha khwiṋe hu tshi nga bveledzwa puḽane ya shishi ho khwaṱhaho, uita u gudisa u gudiswa ha tshifhinga tshoṱhe na vhubindudzi kha sisiṱeme dza vhudavhidzani na u konḓelela.

Vhathu vha nga ṱangana nadzo musi vho vhidza vha tshumelo ya shishi, hu ngavha nethiweke ine ya nga konḓa u fara lune vha nga si kone u founela vhathu vha tshumelo ya shishi, kana huvhe magondo a vhupo hune kana tshikhala tshine vha vha khatsho ubva hune vha vha hone u swika vhuongeloni kana vha vhe fhethu ho dzumbamaho hune vha tshumelo ya shishi vha ngasi kone u swika.

Zwivhangi zwa mililo zwine nda zwiḓivha hu ngavha makhanḓela ane asiwa o fungiwa nnḓuni ane anga fhisa nnḓu, hungavha tshiṱofu tsha gese tshine natsho tshi ya ita uri mulilo u ṱavhanye u u ṋangavhedze nga zwihulu nga maanḓa arali u tsini na makhethentsi.

Ndi ngavha ngavha uri huvhe na mulilo muhulu une wa nga fhisa dzi nnḓu nnzhi, fhedziha sa vhunga vhadzulapo vha dzula kha vhupo vhu songo randelwaho muvhusoni vha ngasi kone u wana thuso i bvaho kha vha kha vha ya firefighter uri vhaḓe vha kone u tsima mulilo, zwine zwaḓo ita uri huvhe na khombo nnzhi ine ya ḓo vhaisa zwithu zwinzhi vha sa fhethu hune vha dzula hone vhathu vhane vha dzula hanefho.

Ndi vhona unga u kuvhanganya vhadzulapo vha vhupo hanga ravha na tshiṱereke tshine tshihulwane tshine tsha ḓo ita uri mapholisa a kone u swika, musi musi mapholisa a tshi swika ra kona uvha ṱalutshedza uri hu khou itea mini vha kone u dzhia ndango vhone vhaṋe, tshiṱereke itshi tshi ḓovha tshihulwane fhedzi ahunga ḓo vhaisala muthu a ringa ḓo huvhadza muthu vhunga ri tshi ḓovha khakhathini.

Zwiṅwe zwa zwivhangi zwa khombo ngomu badani khulwane, hungavha musi huna ane a khou ḓiraiva goloi yawe o kambiwa kana onwa zwikambi na zwidzidzivhadzi, izwi ndi zwone zwine zwa ita uri huvhe na dzikhombo nnzhi badani khulwane.

Maga ama tsireledzo ane muthu anga a tevhela musi a tshi khou ṱoḓa uḓi wana a tshi khou ya dzi thavhani, ndi uri a pake zwiḽiwa zwo vhalaho, maḓi manzhi, a pake mapfhura ane a ḓo mutsireledza kha kha zwikhokhonono zwine zwa nga wanala haningei nṱha ha dzi thavha, a vhudze vhavhili kana muthihi muthu uri u khou ya ngafhi nahone avhe na puḽane ya uri a tshi swika haningei nṱha arali anga ṱangana na khombo a ngavha kwamisa hani vhathu vha fhasi uri vha kone uḓa vha mudzhia.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kha dzangalelo ḽa u shuma kha vhuphulusa vhathu, izwi zwo zwo itea nga ṅwaha wa twenty nga ṅwaha wa twendi twendi nga tshifhinga tsha COVID-19 musi vhunzhi ha vhana vho vha vha tshi khou sala dzinḓuni vha sina vhathu vhahulwane, nga ndavha ya uri vho vha vho ya mishumoni izwi zwa dovha zwa ita uri huvhe na khombo nnzhi dza mililo dzo bvelelaho. Havha uri huna vhana vhanzhi vho luzaho matshilo avho nga nṱhani ha uri vho vha vha sina vhathu vhane vha nga kona uvha thusa vhare tsini, zwino zwa ngita uri ndi vhe na dzangalelo ḽovha ḽo u shuma kha vhuphulusa vhathu musi vhathu vha khou mbudza vha khomboni dza mulilo.

U sa vha na mishonga yo linganelaho kana u sa vha na mishonga ya malwadze oṱhe.

Madalo anga madalo anga a tshitshavhani tsha clinic ya hashu ha ngo to u tshimbila zwavhudi nga uri ndo ri u swika hanengeyi nda wana ndi si wane thuso yo fhelelaho. Mishonga ye nda vha ndo tea ndo i wana a thi ngo ḓo i wana. Ndo to u vhuya na mushonga muthihi fhedzi nṋe ndo miṅwe mishonga ndo to u fhedzisela ndi tshi vho i renga.

Vhathu vha ya clinic dza dza public nga uri dza private dzi a badelwa nahone dzi a ḓura.

Uri clinic dza tshitshavha dzi shume zwavhuḓi ndi vhona u nga ri hu tea u vha na mishonga na dziphilisi dzo linganelaho. Hu tea u vha na manese a faraho vhathu zwavhuḓi, hu tea u vha na tshumelo ya vhuḓi kha lushaka i ne tshitshavha i ne tshitshavha a i nga ḓo teledza u ya u wana thuso khayo.

Ndi vhona u nga u u engedza vhashumi vha clinic, u vha na vhutanzi ha uri dziphilisi na mishonga dzi hone na u dzhenelela kha mitambo kha mitambo kana u kuvhanganya ha tshitshavha, zwine zwa iteliwa hanengei clinic u fha vhathu support yo fanelaho.

U shaya ha vhashumi zwi ita uri tshumelo dza ṱhogomelo ya mutakalo dzi vhe dzi ongolowe, hu si vhe na u tshimbila na uri ḓuvha ḽi tshi sala li tshi yo kovhela, vhathu vhane vha vha vho thusiwa vha vha vha vhaṱuku ngeno vhathu vhane vha vha vha kho u ṱoḓa thuso vho vhala.

Ee, ndo no vhuya nda tshenzhela tshifhinga tsha u bva matsheloni u swika nga iri ya vhu four hu si na thuso, hu si na na u tshimbila ha ḽaini nga ndavha ya uri hu vha ho ḓala na uri na mishonga yo mbo ḓi fhela sa i zwi ro ima hanefho ḽainini.

Hu nga hu tea u vha na mubadelo muhulwane, mubadelo wa engedzwa, muholo wa vhashumi wa engedzwa ndi vhona u nga ri zwi nga kunga vhashumi vhanzhi uri vhashume kha dzi clinic dza tshitshavha.

Zwi nga thusa nga maanḓa, ndi vhona u nga ri hu nga vha na tshumelo nnzhi ya mutakalo kha tshitshavha.

U neta ha vhashumi zwi nga ita uri vha si shume zwavhuḓi, zwi nga ita uri vha fhe mishonga i si yone kha muthu a ne a kho u i ṱoḓa. Zwi nga ḓisa bonyongo ḽihulu nga maanḓa.

Vhathu vhanzhi musi vha tshi lwala vha ya dzi clinic dza tshitshavha, hone hu nga vha hu na vhaṅwe vhane vha lwala vha ri vha tshi swika vha wana mishonga yo fhela. Havha na vhaṅwe vhane vha ri vha tshi lwala ha vha hu sina hune vha nga ya hone nga nnḓa ha clinic dza tshitshavha. Ndi vhona u nga ri dzi anzela u ḓala nga vhalwadze nga ndavha ya uri mishonga i a ṱavhanya u fhela na uri vhathu vha dzula vha kho u lwala kana malwadze a tshi to u vha sa a thu fhodziwa.

Ee, hu nga vha hu nga fhela ha mishonga, ha fhela ha dziphilisi, vha neta lu fhirisaho mihumbulo yavho i si tsha shuma zwavhuḓi. Vha vho fhedzisela vha tshi vho ita vha tshi vho khakha.

Ndi vhona u nga system dza digital kana dza u buka dzi nga thusa nga maanḓa nga uri muthu a nga buka nga tshifhinga tshawe, a buka nga ḓuvha ḽawe ḽi ne a ḓo kona u ya ngaḽo. Ndi dovha nda vhona u nga ri system dza digital dza u buka dzi nga thusa arali dzi na vhugumi ha uri kana zwi ne zwa vhidziwa upfi limit i ne vha ḓo ri vha tshi ri vha tshi buka vha ḓivha uri ho ḓala naa kana a hu ngo ḓala naa. Nahone manese vha ḓo kona u vha thusa naa kana a vha nga koni u vha thusa naa. Ndi vhona u nga ri zwi nga thusa u langa muhwalo wa vhalwadze nga nḓila yavhuḓi.

Ee, mutevhe wo vha vho lapfesa nga nḓila i ne ndo ḓo tea u ṱuwa nga uri ndo vha ndi kho u tea u ya mushumoni.

U vha na manese manzhi, u vha na mishonga minzhi, u vha na dzi philisi nnzhi, u vha na tshifhinga tsho teaho. Vhunzhi ha male manese vha dzhia tshifhinga tsha lunch tshilapfu tshine tsha ita uri vha si kone u thusa vhalwadze vho fanelaho.

Tshifhinga tshe nda vhuya nda tshi lindela clinic hu ḓo vha tshifhinga tsha Lavhuraru musi nda isa vhana u hayeliwa. Duvha heḽo ho vha ho ḓala nga maanḓa, na mutevhe wa hone wo vha wo lapfa nga maanḓa. Ro ḓo lindela u swikela hayelo dza fhela, ha fhela tshifhinga tshi sa tshilapfu ri sa kho u vhudziwa upfi dzi hayelo dzo fhela. Izwi zwo ḓo ntshinyela ḓuvha sa vhu nga ho vha huna zwithu zwinzhi zwa ne nda ḓo vha ndo zwi ita arali musi ndo vha ndi so ngo so ko u ima mutevheni uyu.

Nga uri tshumelo ya tshitshavha ndi ya mahala na uri hu na vhathu vhanzhi vhane vha vha vha tshi kho u nyaga tshumelo iyo, ndi ngazwo zwifhinga zwilapfu zwa u lindela zwi mafhungo o doweleaho kha tshumelo ya mutakalo wa tshitshavha.

Nyeletshedzo i ne nda vha nayo ndi uri hu engedziwe manese na u fhungudza tshifhinga tsha u lindela dzi clinic, hu vhe na vhathu vhanzhi vha ne vha nga kona u thusa, hu vhe na tshikalo tsha u hu vhe na philisi nnzhi, hu vhe na mishonga minzhi kana hu shume dzi digital dza u buka clinic.

Ndi vhona u nga ri dzi nga thusa nga maanḓa nga uri vhathu vha nga buka musi vha tshi kha ḓi vha hayani, vha kone u vhona arali hune vha kho u ya hone ho ḓala kana vha sa nga koni u wana tshumelo.

Dzine ambulance dza sedzana nadzo ndi vhona u nga ri hu nga vha magodi a ne avha badani, u sa ḓivha ha fhethu hune vha kho u ya hone na u wana nyimele i ne ya hune vha kho u ya hone i si zwe vha lavhelesa zwone ngayo nga nḓila i ne ye vha lavhelela ngayo.

Ee, nga uri vhupo ha hone ho vha hu kule na uri ho vha hu sina bada dza vhuḓi dzine vha nga kona u tshimbila ngadzo u swika kha riṋe, na u uri vho dovha hafhu ha vha kusi ku si ḓivhaleaho ku so ngo ḓivhaleaho zwe zwa ita uri vha fhedze vha sa kho u ḓivha direction dze ra vha fha dzone.

Ndi vhona u nga arali hu na tshiwo tshitshavha tshi nga thusa nga u ima badani, vha vhudzana vhoṱhe uri ambulance ri kho u i ri ri kho u isela fhethu hufhio, ri kho u i sumbedza nḓila dzifhio, u swikela vha tshi swika hanefho hune ha vha na hune ha kho u ṱoḓelea thuso hone.

Ndi vhona u ngari ndi vhona u nga ri u vha na ambulance kha clinic ya tshitshavha zwi nga thusa uri musi hu na nyimele dza shishi vha kone u swika nga nga u ṱavhanya.

Nyimele mmbi i kwama tswikelelo ya ambulance nga nḓila i vhavhaho nga uri ambulance i tshi swika kha vhupo uvho vhu si ha formal a i ḓivhi zwavhuḓi bada iyo. I ḓo tshimbila nga u pfa vhuṱungu, mureili u ḓo reila u vhavha nahone a sa ḓivhi na zwa uri a nga dzhia nḓila dzifhio dzine dza vha dza khwiṋe.

Ndi vhona u nga zwi ita uri hu ṱhogomelwe vha, vha soko ṱhogomela nga u, vha ṱhogomelwe khwiṋe nga uri arali hu songo vheiwa tshifhinga, manese vha nga fhedza tshifhinga tshilapfu vha sa khou ya u ṱhogomela uyo muthu, vha hangwa u vha fha dziphilisi kana mishonga yo teaho.

A zwo ngo leluwa nga nṱhani ha uri, vhunzhi ha vhathu vha re na HIV, vha vha vha na nyofho dza u yo u dzhia ARV. Fhedziha, kiḽiniki yone i vha, i dzula i nadzo ARV i dzo.

Vha nga anzela u ṅwa zwikwara, kana mutswako, na u aravhela matombo.

Thaidzo khulwanesa ndi ya uri, malwadze a to engedzea, na uri vha ḓo tea u wana tshelede ya u ya kha kiḽiniki i ne ya vha ya kule.

Vhunzhi ha malwadze a ḓo ṋaṋa, na uri vhunzhi ha vhadzulapo a vha nga ḓo kona u wana thuso.

Ndi u dalela vhaaluwa vhane a vha koni u ḓa dzi kiḽiniki, na u dzulela uri hu vhe na mishonga.

Vha fanela u sedza uri vhadzulapo vhoṱhe vho fariwa nga nḓila ya vhuḓi naa, hone vha khou ṋeiwa tshumelo ya mutakalo yo fanelaho naa.

U ḓi fara zwavhuḓi na u vha na vhuṱanzi uri u khou ḽa zwiḽiwa zwa pfushi, u khou ḽa zwiḽiwa zwavhuḓi, u khou ṱamba zwanḓa, u khou ḽa zwiḽiwa zwi, zwanḓa zwi sina tshika.

U sa wana zwiḽiwa zwa pfushi, u sa wana mishonga yo fanelaho.

Ndi nga katela dzi wheelchair, dzi kharantshisi, na mmbete yo linganelaho. Dzi, nda katela na vhashumi vho lugelaho, uri vha kone u thusa havha vhathu.

Ndi vhona unga vha fanela u thoma vha amba na muhulwane wa vha, vha vha kiḽiniki. Vha kone u wana thendelo ya uri vha kone u thusa.

Ndi nga vheya phanḓa uri dzi ambuḽentse dzi vhe tsini, uri dzi kone u wanala musi dzi tshi ṱhogwa.

Ndi vhona unga ri nga mu livhuwa sa community arali ra to ṱangana, ra shumisa zwithu zwa sialala zwi ngaho vho tshigombela, malende hanea. Ra bika zwiḽiwa zwa pfushi zwi ngaho tshidzimba, dzi thophi, zwo yaho nga u ṱanganana. Ra mufarela mushumo, wo to mu livhuwa.

Ndi nga ri tshumelo dzavho dza shishi, kha dzi vhe dza shishi zwa vhukuma, nga uri vhunzhi ha tshumelo dza shishi a dzi ṱavhanyi dzo swika na luthihi.

A vhe a tshi, a ṋange khonani dzawe zwavhuḓi, a shumi a vhe na vhukonani ha vhuḓi na vhashumisani vhawe. A fare zwavhuḓi vhadzulapo, na vhalwadze vhane vha ḓa haningei, a vha ṱhogomele.

Ndi nga vha vhudza nga ha mishonga i ne i a ṱavhanya u fhela, na uri vhunzhi ha vhathu a vha khou wana thuso, nga nṱhani ha uri mishonga i vha i siho.

Ndi vhona unga ndi khwiṋe u wana goloi, u i sa muthu a sibadela, vhunga ambuḽentse dzi tshi dzhia tshifhinga tshilapfu.

Arali kiḽiniki ya fhelelwa nga muḓagasi kana nga maḓi, a vha koni u thusa vhathu, nga uri mitshini i vha i sa khou shuma. U thusa vhathu hu nga vha u tou vha dzhiisa dziphilisi, kana u vha fha mishonga. Fhedziha, i zwi zwi vha zwi songo fanela nga uri maḓi a vha a siho, na muḓagasi u vha u siho, a vha nga ḓo kona u dzhia dzi BP, kana u setsha zwine vha khou ṱoḓa kha dzi computer.

U yu muthu u vha a kha khakhathi ya uri a nga si wane thuso, a dovha a vha khakhathi ya uri, arali a na thaidzo ya muhumbulo anga xela, kana ha itea zwiṅwe zwithu khae, a sa ḓivhe uri hayani ndi gai, nga uri ha ngo kona u wana thuso.

Arali hu sina vhathu vhane vha muḓivha, zwi dzhia tshifhinga tshilapfu uri uyu muthu a swike hayani, a swiki, mafhungo a swikiswe hayani. Nahone vha ḓivhe uri u bva nga fhi.

Insulin ndi u tou dzikisa vhulwadze ha swigiri, ya thusa uri vhu si gonyele nṱha.

Hai, ndi vhona zwi songo fanela, ndi vhona u nga, u nga zwi nga vha khwiṋe arali, vha lwa, dzi kiḽiniki dzi tshi vha na category dzo fhambananaho. Dzine vhane vha vha vha khou ṱoḓa philisi vha ima nga tshavho, vha mishonga vha ima nga tshavho. Vho vhane vha khou ṱoḓa, vha malwadze mahulwane kana vha malwadze, vhane vha khou lwala zwihulu vha ima nga tshavho. U itela vha wane thuso vhoṱhe.

U vha na muvhili wo khwaṱhaho, u sina malwadze, wa masole o khwaṱhaho, na u ḽa zwiḽiwa zwa pfushi.

Ndi vhona unga ṋetshedzo ya mishonga ndi yavhuḓi, arali mishonga i khou ṋewa vhathu vho teaho, vhathu vhane vho i fanelwa.

Lutendo lwa sialala, huna vhanzhi vhane vha tenda kha uri mishonga ya sialala, kana u ya kiḽiniki a zwi fhodzi. Zwino zwi ṱuṱuwedza vhathu uri vha si ye.

Nṋe ndi vhona magavhe. Ee, nṋe ndi vhona magavhelelo a tshi thusa nga maanḓa kha sia ḽa mutakalo, zwiḽiwa na zwiṅwe zwithu. Ndi vhona unga vhathu vha thusa hayo magavhelo, u vha mashumisa nga nḓila yo teaho, u wane zwithu zwavhuḓi.

Mivhili ine ya vha ya khombo, i nga vhangiwa nga u sia wo funga tshiṱofu tsha gese, makhanḓela, na zwiṅwe zwinzhi.

Ndi vhona hu vha hu milandu ya sibadela, na wa muvhuso, nga uri muvhuso u nga balelwa u ḓiswa mishonga a sibadela, zwa ita uri vha sibadela vha humisa havho vhathu. Lune zwa ita uri i dzule yo ḓala ḓuvha na ḓuvha, nga uri vha vha vha khou ṱoḓa mishonga ine a vha khou i wana.

Maswavhusiku ndi khou maḓivha, fhedziha a thi khou ḓivha mushonga wa tshirema, u ne wa nga shu, wa nga shumiswa uri a kone u fhola.

Ndi vhona u nga, nda ndo lavhelesa maitele a tshirema, ndi vhona muthu arali o ṱangana na zwikonḓaho, a nga ya ṅangani a wana mushonga, uri a tambe ngawo.

U ṅwa maḓi a vhuḓi, u ṅwa maḓi manzhi, u ḽa zwiḽiwa zwi re na mutakalo, na u ḓi ṱhogomela.

Musi muthu o fariwa nga siṱirouku, u dzula nḓuni, a ṋeiwa zwiḽiwa, a thusa u ṱanzwa, u ṱamba na u ambara. Ndi, ee, ndo no ḓi wana ndi khou ṱhogomela makhulu wanga, makhulukuku wanga vha vho fariwa nga siṱirouku.

Muthu u tea u ṱoliwa luṋa kana luraru kha ṅwaha. A tshi khou ṱoliwa nga murahu ha ha miṅwedzi miraru miraru, u itela u ḓivha uri mutakalo wawe u hani. Arali yo no mukavha, a kone u ḓivha uri u i lugisela hani.

Nda nga ḓi wana ndo ndi, ndo wanulusa ndi na tshitzhili tsha HIV, ndi nga ya kiḽiniki. Nda guda zwinzhi nga HIV, nda kona u wana, nda kona u ḓi lugisela. Nda dzhenelela PrEP, nda ḓi lugisela. Ndi dzhene na kha dzi gurupu dza vhathu vhane vha vha na HIV, nda kona u i ṱanganedza.

Ee, ndi pfa ndo vhofholowa nga uri ndi vha ndi khou ṱoḓa u ḓivha vhunzhi nga zwithu zwine a thi khou zwi pfesesa. Nahone ndi pfa ndo vhofholowa nga uri ndi vha ndo ndo ḓi vhudza uri, e dzo mbudziso dzine nda vha ndi khou dzi vhudzisa, dzi vha dzi kho ḓo thusa nṋe muthu.

Ee, ndi nga pfa ndi fholowa ngo uri e zwo zwithu zwi ḓo thusa nṋe.

Ee, thaidzo iyo yo vha yo uri, u ya hangwa u ita a tshi ṅwa i yo mushonga, kana a i ṅwa lwo no kovhela lune, kana a i nwa lwo fhirisaho.